Ndithanda laa sisi kuthwa nguMsaki, undiculela kamnandi kwaye iingoma zakhe zonke zipholile kwakhona iingoma zakhe zinesingqi esimnandi.

Izinto ezingeloncedo ekwenzeni umsitho womtshato kukuba kube khona isiyunguma somtshato onotywala obuninzi, loo nto ingangunobangela wokuba abantu abaze kuloo mtshato bagqibele sele besilwa, bexabana bodwa ngenxa yesiselo esinxilisayo. Kwakhona xa kuthelekiswa neengenelo zokubana kungabikho umsitho osisiyunguma omkhulu womtshato, iindleko ezisetyenziswa emtshatweni zinokunceda abatshati aba baqale ubomi babo benayo imali abayibekileyo.

Bafanele babafundise abantwana babo ukubaluleka kokuzithanda nokuzithemba kwakunye nokuzixabisa, ukukhulela etyotyombeni akuthethi kuthi awubalulekanga, kungathethi kuthi awukho mhle. Kungakhethi ukuthi awukwazi ukucinga, awukwazi ukufunda. Fanele bakhuthaze abantwana babo uba bazithande baze bazixabise.

Ukulima kwindawo endihlala kuyo kubaluleke kakhulu, kuneefama ezimbini okanye ezintathu ezinkuulu zombona, lo mbona uya uncede kakhulu ke abantu abawuthenge ngexabiso eliphantsi baze abashishine ngawo. Kwakhona kuneefama ezingaphezulu kwesihlanu ezivelisa iziqhamo iibhanana, iimengo, iiavokhado.

Singayigcina ngokubana inkcubeko yethu singaylibali, indlela esinxiba ngayo ingabiyiyo eyasentshona kakhulu, indlela esibakhulisa ngayo abantwana bethu kuba balikamva lethu. Sizifake nokuba unxibe kakuhle ke izinto zale mihla faka nokuba yintsimbi emqaleni, okanye entloko ukuba ungumntu ongutata, kwaye uhlale uzazi apho usuka khona ukuze ingaphelelwa.

Isiko lokuthwala ngokuva kwam kubantu abadala kwakulisiko elalilihle ngexesha lakudala kodwa kule mihla akusililo isiko elihle, kuba kaloku ngoku sekuthwala abantwana abaneminyaka elishumi elinesine nangaphezulu, alisabalulekanga kangako kwaye liyingozi kuba bathwalwa ngabantu abadala lee kunabo.

Abantwana abaziinkedama kwisiNtu sethu bakhathalelwa ngabantu abazalwa nabazali babo, oomakhulu, oodadobawo, oomalume, oomalumekazi kuba thina singenayo indawo yokubagcina njengomzi onstundu. Kwaye thina sikhule okanye sakhiwe ngendlela yokuyinakekela iintsapho, abantwana boodade wethu ibangabantwana bethu, yiloo nto ke abangenokwazi into yokubana bahlale koo-orphanage.

Amaxesha amanintsi inkolo yobuKrestu ayiyamkeli indlela yesiko lakwaNtu, umzekelo ukuqhunyiswa kwempepho, ukuthetha nezilwanyana kuthethwe neebhokhwe xa kusenzelwa umntwana imbeleko, ziyangqubana nezobuKrestu. Kanti neyakwaNtu inkolo iyangqubana neyobuKrestu kuba .

Kumtshato endakhe ndaya kuwo ndothuswa kukubana yonke enye into singayitya kodwa ikeyiki zange ityiwe kulaa mtshato yandothusa loo nto kwaye ndaxakwa. Kwakhona kowesibini endaya kuwo umtshato babungekho utywala sasingekho isiselo esinxilisayo, nto leyo eyabangela abantu abanintsi babone njengomtshato ongekho mnandi.

Banokuqiniseka ukuba umntwana uchitha ixesha kunye nabo, aphinde achithe ixesha nomnye umzali achithe ixesha nomnye umzali. Kwaye bathathe inxaxheba kwizinto umntwana azenzayo esikolweni ezifana nemidlalo kwakunye nemiculo ahamba kuyo umntana baye bobabini baze bamxhase.

Ixhala endinalo okanye endingaba nalo kukuba abantu bangakwazi ukuthetha kakuhle, kuze ke ngoku loo nto ibangele into yobana kufunwe ilobola eninzi apho bayolobola khona.